Ndingabakhuthaza ukuba kunokuba bachithe ixesha labo kwizinto ezibenza basilele esikolweni, banokufaka imidlalo yezibalo kunye nemidlalo enjengetshesi eye incedisane neengqondo zabo. Loo nto inokubanceda benze ngcono kwizifundo zabo.

Kwizikolo zikarhulumente into endinokuyicebisa urhulumente angaqesha abaqeqeshi bezemidlalo, nto leyo enokubanceda kuphuculwe nawabo amaziko ezemidlalo.

Mntanam, ndiyazi ukuba uyayithanda imidlalo yeevidiyo kodwa kubalulekile ukuba uqaphele kwi-intanethi. Abantu abanye abalunganga kwaye bangazama ukukukhohlisa okanye bafune ulwazi lwakho. Sukwabelana ngegama lakho lokwenyani, idilesi okanye isikolo sakho. Ukuba kukho into engalunganga, nceda undixelele.

Imidlalo inegalelo elikhulu kuphuhliso lwezokhenketho. Xa kukho imicimbi emikhulu yezemidlalo abantu abaninzi abavela kwamanye amazwe beze eMzantsi Afrika bahlala kwiihotele, batye kwiindawo zokutyela, baze bathenge izinto ezahlukeneyo, nto leyo enceda urhwebo lwasekuhlaleni kwaye yenza imisebenzi. Kwakhona imidlalo iboniswa kumajelo eendaba, nto leyo ekhuthaza ukhenketho kweli lizwe.

Ezemidlalo esikolweni zibalulekile kakhulu ekuphuhliseni isimilo sabantwana. Zifundisa abantwana ukuziphatha kakuhle, ukusebenza neqela kunye nentlonipho kwabanye. Abantwana bafunda indlela yokuwina bengazigwagwisi kwaye bamkele nokoyiswa. Kwakhona imidlalo ibanceda bahlale bephaphile, bexakekile kwaye bazithembe esikolweni nasempilweni yonke.

Iitumente zemidlalo zineengenelo ezininzi kulutsha. Okokuqala zikhuthaza ukusebenza ngokubambisana nokwakha ubuhlobo phakathi kwabadlali nababukeli. Abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo bayadibana, nto leyo eyakha umoya wobumbano kuluntu. Ezi tumente zikwagcina ulutsha luxakekile kwimidlalo, nto leyo enciphisa ulwaphulomthetho kunye nokusetyenziswa kweziyobisi. Iishishini zasekuhlaleni zikwazuza kwiindwendwe eziza kubona imidlalo. Ngokubanzi ezi tumente zikhuthaza impilo, ubunye kunye nokukhula koqoqosho koluntu.

Oyena mdlali ndimthandayo kumdlalo weqakamba nguTemba Bavuma. Ngumdlali ozinikele kakhulu kumdlalo weqakamba yaye udlala kakuhle neqela. Yaye ndimthanda nangokuba ungumntu olukhuthaza kakhulu ulutsha.

Oyena mdlali webhola endimthandayo kubadlali bebhola belizwe lethu eMzantsi Afrika nguSiphiwe Tshabalala. Ungomnye wabadlali abanesiphiwo esinqabileyo. Ulinxele, nto leyo eyayimenza abe ngoyena mkhabi we-corner kick ophume izandla. Walibeka emaphini iqela lomdlalo webhola waseMzantsi Afrika ngendebe yehlabathi ka-twenty ten. Xa waba ngoyena wokuqala ukufaka ibhola emnatheni nge-corner kick.

Iividiyo ezinogonyamelo zibachaphazela kakhulu abantu abaselula. Baye bacinge uba izinto abazibonayo zizinto ezifanelekileyo ukuba mabazenze. Uye uqaphele indlela abaye bathethe ngayo, itshintsha isimo sabo sengqondo, isimo sabo sokucinga, indlela abaye bathethe ngayo nendlela abaye baziphathe ngayo. Yaye ibenza babe ngabantu abavukelwa nayimisindo.

Elona qela ndilithandayo kwamaqela emidlalo ebhola aseMzantsi Afrika liqela leKaizer Chiefs. Isizathu soba ndilithande eli qela lebhola kukuba liqela elasekwa ngumntu ontsundu okanye ngabantu abantsundu yaye waliseka ngexesha lengcinezelo. Kwakhona eli qela likwazile ukuqhuba ixesha elide yaye lelinye amaqela amakhulu kumaqela ebhola aseMzantsi Afrika. Liye lakwazi nokuvulela abantu abaninzi amathuba omsebenzi. Aliphelelanga nje abantu amathuba okuba baveze izakhono zabo ekudlaleni ibhola, kodwa baye bakwazi into yoba bavule nomasingcwabisane oye wakwazi uba aqeshe abantu abaninzi.

Nangona ndingumfundi onomdla kumdlalo weqakamba, kwindawo endihlala kuyo awekho amaqela eqakamba. Kuquka isikolo endifunda kuso, abakho ootitshala abaqeqeshelwe ukufundisa umdlalo weqakamba, nto leyo eyenza kube nzima ukuba ndibe nenkqubelaphambili kumdlalo weqakamba.